Wonke umuntu otholakele ene-HIV kunconywa ukuba athole ukwelashwa kwe-HIV. Kungcono kakhulu empilweni yakho ukuqala ukwelashwa kwe-HIV ngokushesha kunokuba kamumva. Imithi elwa ne-HIV isebenza ngokunciphisa inani le-HIV egazini. Umgomo wokwelashwa kwe-HIV ukuthola igciwane elingabonakali. Lokhu kusho ukuthi inani le-HIV esibonelweni segazi liphansi kakhulu, kangangokuthi alikwazi ukutholakala ngokuhlolwa okuvamile. Ukunciphisa inani le-HIV egazini lakho kuvumela isimiso somzimba sokuzivikela ukuba siqine. Lapho inani lamagqamuzana akho e-CD four liphakeme, mancane amathuba okuba ugule ngenxa ye-HIV.

Kubalulekile kakhulu ukuba abantu bonke bagome, bagomele i-COVID-19. Abantu abadala ibona kakhulu abesengozini yokuthi balinyazwa yiso lesi sifo, noma babulawe yiyo i-COVID-19. Ukugonywa i-COVID-19 kunezinzuzo eziningi ezisekelwe izimfundo zesayensi. Umuthi wokugoma i-COVID-19 ukusiza ekuvikeleni ekuguleni okunzima, ukufakwa esibhedlela, kanye nokufa. Lawa amaphuzu umuntu angawasebenzisa ukuzama ukusiza abantu abadala noma umuntu omdala ekhaya, ukuba agome, aqomele yona i-COVID-19.

Amadoda avame ungayinaki impilo yawo engokwengqondo, ngenxa yokulindela komphakathi nezindima zendabuko zobulili ezigcizelela ukuba nesibindi, ukuzimela, namandla. Lezi zimiso zingaholela amadoda ekucindezelekeni imizwa yabo, agweme ukufuna usizo, futhi asebenzise izindlela zokubhekana nezimo ezingafanele, njengokusebenzisa kabi izidakamizwa. Ngaphezu kwalokho, ukucwaswa kokubili emphakathini nasendleleni umuntu azibheke ngayo kunomthelela ekungafuna ukuxoxa ngezinkinga zempilo yengqondo.

Kangeke ngikhuthaze ugogo wami ukuba ayeke ukuphuza amaphilisi akhe esifo sikashukela. Uma uyeka ukuthatha imithi yesifo sikashukela ngaphandle kokubonisana nodokotela wakho kuqala, kungenzeka ushukela wegazi lakho ubuyele ezingeni eliphezulu ngokungavamile. Izinga eliphezulu likashukela egazini elingalawuleki lingaholela emiphumeleni emibi yempilo yesikhathi eside, kuhlanganise isifo senhliziyo, ukushawa uhlangothi, isifo sezinso, izinkinga zokubona kanye nesifo sezinsini.

Kuyancoywa ukuba umuntu athathe ama-booster, ikakhulukazi abantu abadala, e-COVID-19. Izithuthukisi zikusiza ukuba ulondoloze amasosha omzimba ngokumelene namagciwane angaba yingozi noma asongele ukuphila. Lapho amasosha omzimba esephelile, ingozi yakho yokugula kakhulu nezifo ezihlobene nayo i-COVID-19 iyanda. Ukugcina amasosha akho omzimba eqinile kuvikela nabanye emphakathini wangakithi. Okungako kubalulekile ukuba umuntu awathathe ama-booster e-COVID-19.

Abaholi bendabuko bangathonya kakhulu ukuhlela umndeni ngokusebenzisa igunya nethonya labo ukukhuthaza izimongqondo ezinhle, ukubhekana nemikhuba elimazayo nokukhuthaza ukuhlanganyela komphakathi. Bangasebenza njengezibonelo, basakaze ulwazi futhi bakhuthaze izinqubomgomo eziseka ukufinyelela ekuhleleni umndeni nokutholwa.

Ukugqugquzela imikhiqizo yokuqeda ubuthi ngokuphumelelayo kuhilela indlela enezici eziningi, kuhlanganise ukugqamisa izinzuzo zayo, ukufundisa amakhasimende nokwakha umuzwa womphakathi. Lokhu kungafezwa ngokumaketha okuqandisiwe, imicimbi esitolo nokuzibandakanya ku-inthanethi.

Isithunzi nokuzimela kubalulekile enhlalakahleni yabantu abakhubazekile. Isithunzi sihilela ukuqaphela nokuhlonipha ukubaluleka okungokwemvelo kwawo wonke umuntu, kungakhathaliseki amakhono akhe. Ukuzimela kuvumela abantu ukuba balawule ukuphila kwabo, benze izinqumo futhi bahlanganyele ngokugcwele emphakathini. Lezi zici zibalulekile ekuthuthukiseni umuzwa, ukuzihlonipha, ukuzethemba kanye nekhwalithi yokuphila jikelele.

Yebo, ngicabanga ukuthi kukhona ukuqwashisa okwanele mayelana nokuthatha kwe-booster kanye nemiphumela yayo emibi. Lokhu ngikusho ngoba kumenyezelwe kaningi emsakazweni, ku-inthanethi lo kanye nakomabonakude ukuthi uma umuntu omdala kanye nabancane bathatha yona i-booster, kuzoba khona imiphumela ezokwenzeka emizimbeni yabo, efaka khona ukugula okuncane, okuzoba khona izinsukwana nje ezimbalwa. Kodwa lokho kugula akusho ukuthi ayisizi leyo booster.

Impela ubuchwepheshe buyasiza kakhulu ekuthenini abantu abadala bahlale baxhumene nemindeni yabo ngaso sonke isikhathi. Lokhu ngikusho ngoba iningi lentsha liyasuka emakhaya lihambile iy'ndawo ezisemadolobhedeni, ngenxa yokufuna amathuba emisebenzi, kanye nemfundo. Ngaleso sizathu, ubucwepheshe buyangenelela busize futhi ekuthenini labo bantu abadala bakwazi ukuxhumana ney'ngane zabo ngaso sonke isikhathi.

Ngisakhula ngike ngawubona umalume wami engaphathekile kahle neze, ngenxa yokuthatha imishanguzi ye-TB. Imithi ye-TB ingabangela imiphumela eyahlukahlukene engemihle, esukela kwemincane kuya kwemikhulu. Imiphumela emibi evamile ihlanganisa isicanucanu, ukuhlanza uhudu, ubuhlungu besisu, nokuqubuka emzimbeni. Imiphumela emibi kakhulu ihlanganisa ijondisi, kanti futhi ibuye ibange ukuthi umuntu engalali ebusuku. Lokhu kungokunye kwezinto ezibangwa imiphumela yokuthatha imithi ye-TB.

Kubalulekile ukuthi abantu besilisa emphakathini bahlangane, babelane ngolwazi, kanti futhi babonisane nangezindlela zokulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besimame nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Ukukhuthaza ukwabelana ngolwazi, ukudala isiko elihlonipha ukubambisana, linikeze izindlela ezicacile zokwabelana, futhi liqaphele, futhi liklomelise iminikelo. Ukugxila ekuthuthukiseni indawo yokufunda lapho amaphutha abonwe khona njengamathuba, futhi kukhuthazwe ngenkuthalo ukuxhumana okuvulelekile nokusebenzisana okuhlukahlukene. Lezo izindlela ezingasiza kakhulu ukuthi abantu besilisa bahlale phansi babonisane futhi balwe nokusetshenziswa kwezidakamizwa.

Lapho ukwelashwa kwesifo sofuba kuqala, iziguli eziningi ziba nemiphumela emibi yemithi, kodwa iningi alibi mibi kakhulu, futhi liyadamba. Iziguli zingase zizizwe zigula, ziphazamisekile ngokwengqondo, noma zibe nokuqubuka kwesikhumba, isithukuthwane, noma izimpawu ezifana nomkhuhlane. Abanye bangase baphelelwe amandla okudla, bakhathale, noma babe nezinkinga zokugaya ukudla. Kubalulekile-ke ukwazisa abahlinzeki bezokunakekelwa kwezempilo nganoma iyiphi imiphumela emibi ukuze bakwazi ukusiza ekuyisingatheni.